Lebitso la hae nka le kenya ka lebaka la hore nna le yena ha re tloha re bane le di qabang dipapading moo ne re utlwana le ha jwale ha ntse re kopana ntse re le batho ba utlwanang empa e le motho ya pelo e ntle ya ratang batho le hore batho ba atlehe dinthong tseo ba di etsang.

Ke ile ka utlwa bohloko haholo ha ne ke qeta ho fellwa ke data ka baka la hore game eo ne ke bapala eo ne ke tlo thola tjhelete ho tswa ho yona ke ile ka qetelletseng ke kolotisitse data ha ke qeta ho kolotisa ha ke fihla game ke ha e fedile yaba pelo yaka e bohloko ke robala ka di kgapha le pelo e seng hantle e robehileng.

Re ka etsa dipapadi tse leng hore di kenya batjha di tlosa batjha dithethefatsing le dikolong batjha ba qalelle ka dipapadi ba sa le banyane ebe ntho eo ba e ratang hore ba e ratiswang hore ba kgone ho hola ka yona ba mpha atlehe maphelong a bona ba se ke ba shebana le dintho tse hole le bona.

Papadi ena ya ho sesa Afrika Borwa mona na hore e hule batho ba tswang mose. Re tlameha ho kenela tsena tse bitswang di-competition tsa yona hore le rona ba ke ba re bone hore re tseba ho sesa jwalo ka bona hao le jwalo di-competition-ng moo ha hona le batho ba hapang ba tholang mehope le tse ngata tse hlokahalang. O ka se bane le mathata ka be ke hapile dipelo tsa batho ba bangata taba mose ebile re kgonne ho thusana ka tsela tse ngata tse fapaneng. Tshebedisano mmoho ya rona ke yona e hlokahalang.

Ke nahana ke ka lebaka la hore re le Afrika Borwa re na le dintho tse ngata tseo re senang tsona. Le bana ba rona re ba kgothalletse ha re ba kenele dintho tse ka reng bo eSports ha re ba kgothalletse hore ba etse dintho tse leng hore di tlo ba thusa maphelong a bona jwalo ka batswadi.

Ha o le motho ya tlwaetseng ho ikwetlisa kapa motho wa tsona dipapadi mmele wa hao o dula o le hantle o le tjhatsi ha o kule le bonolo o nka le nako pele ho kula hobane mmele wa hao o dula o le mafolofolo ha wa tlwaela ho kula jwalo ka mmele ya batho ba sa etseng niks ba dulang ba dutse ba dulang ba ja mmele wa kgathala o ba botswa ha o sena letho leo le etsang ka ona ke ka hoo o tlamehang ho ikwetlisa ka nako engwe le ngwe eo o e tholang.

Ya metswalle e ileng ya fetola tseo e di ratang ba etsa tjhelete ka tsona se bile ke ba thusa le nna ke etsa tjhelete ka dintho tseo ke di ratang hobane mesebetsi ya sokoleha mona Afrika Borwa.

Ke na le e meng ya metswalle e ileng ya etsa tjhelete ka tseo o di ratang o ena e bitswang forex o etsa tjhelete e ngata haholo. Ebile le nna ke ile ka nka leano la hore ke shebe hore ke etsa tjhelete ka eng eo ke e ratang hobane Afrika Borwa mona na mesebetsi ya sokoleha.

Ka pono ya ka ke bona ho sena letho le atlehileng hobane le ka mora ona mohope wa lefatshe. Yaba mesebetsi ntse sokoleha batho ba ntse ba dula ba sena mesebetsi jwalo le botsotsi bo eketsehile. Hona le dinokwane tse keneng Afrika Borwa di tlo re senyetsa jwale ntse di senya ho ya pele ha hona letho le lokang.

Re le batswadi ba bana bana na re ka bona ho re kopanya matsoho jwang hore dikolo di ba ne le dibolo? Re bone hore bana ba ikwetlisa jwang hore ba se ke ba etsa dintho tse tshwanang le dithethefatsi kapa tsona tse tlo ba kenya toronkong. Ha nako e ntse tsamaya re ka tlameha ho kopanya matsoho. Re bone hore re etsa jwang hore bana ba thole dibolo ka di-donation kapa motswadi ya bonang hore yena o na le le bokgoni a ka rekela bana dibolo rona re tla lefa yena ha nako e ntse tsamaya.